Xivangelo xa ku swa ku swihahampfhuka swi va na ku kokela ndzhaku i ku minkarhi yo tala ku va ku ri timhaka ta maxelo kumbe lighting before xi suka va fane va rhanga va cheka ku ri xi nga famba ka fambeka na hi ku a xi famba ndhawini leyi i kumaka ku ri ku na lighting.

A swi fanelanga e-e a swi fanelanga ku va nga tlakuseriwa mali lembe na lembe hikuva loko vona va tlakuseriwa mali vona a ku na la va tlakuseriwaka kona hi yo mhaka a swi fanelanga lexi a xi fanele xi endleka mfumo a wu fanele wu nghenelela ka transport wu va na minyikelo yo karhi leyi va nyikelaka va ti-transport ku ri na vona va kota ku hanya hi ku hina tanihi vaaki a hi swi koti ku fikelela swilo hinkwaswo hi mali leyi hi kumaka n'hweti na n'hweti.

Hi ku hi ku ya hi mina a ni vona swi nga fanelanga ku va va teka ntirho wa ku jump-isa vanhu vana mapatu loko va ya exikolweni ku va va va tirhisa vana vatsongo va fanele va thola vanhu lavakulu ku ta tirha ntirho.

Ni ngo ringeta ku vutisa vanhu lava a va ri kusuhani na mina ku ri a mi vonangi la a nga ni tekela xikanyakanya na ni ringeta ku lavisisa hi nexe ni nge se nghenelerisa maphorisa hi ku swa fana loko no ya police station ni ku ni ya pfula nandzu wa ku tekeriwa ka ka xikanyakanya xa mina ni nga hetelela ndzi nga winanga hikuva xo sungula a ni n'wi tivi munhu wa kona mara loko ni vutisa lava nga le kusuhana na mina va ni komba ni ta kota ku ya pfula nandzu wa kona va ta va ta n'wi khoma.

Ku famba hi milenge etlhelo ka patu ku va u hlayiseka i ku va u mbala xilo xo vonaka ka vachayeri va timovha un'wana na un'wana la hindzaku u fanele u make sure ku ri a ha ta hi le kule wa ku vona hi minkarhi yo tala loko va xivitana hi marito ya xidyahlampfi va ri i reflector leyi nga ta kota ku va yi kombisa ku luya munhu nho fane ni dirayivha hi vukheta laha laha ni loko ni fika la a nga kona.

Mina ni nga hlawula bazi ya Intercape hikuva bazi ya Intercape wa swi kota ku xava thikithi on hi phone wa swi kota na ku ya a tixopeni u ya xava kona thikithi kambe leriwa ra a ri swi koti ku xava hi hi online kumbe a xopeni u xava kwale ri ri khandziyeriwaka kona.

Mina ni nga byela Khensani niku Khensani price ya mabazi hi leyiwa i mali ya so so naswona loko ku ri na mali yo karhi leyi i faneleke u ni khomisa yo ni nga n'wi khomela yona loko a fika laha a yaka kona ni ta fika ni n'wi komba ku i chika la ni tlhela ni make sure ku ri riqingho ra yena a ri a ri timeki ku ri loko a fika ni ta kota ku foyinela Khensani Khensani a foyinela munhu a nga ta va a kha a hlanganisa n'wana a bazini mina tanihi muchayeri ni ta va ni langute n'wana hi mikarhi hinkwayo.

Mina ni nga ku eka mudyuhari ni nga swi kota ku mi pfuna mara ni nga tirhisa foni ya mina ku mi xavela thikithi eka inthanete mara mi fanekele ku ndzi hakela mali ya mina hi ku na ha ta fanele ku va ni mi hakelela via inthanete.

E-e, ku famba hi bazi navusiku a swi hlayisekanga hi ku bazi loko u ri khandziya ri ya ku cinca exitichini xa mabazi a ri nge ku chinchi gate-ini ya wena ende naswona ku ta va ku ri vusiku swi hlayiseke ntsena loko u khandziya bazi na nhlekani hikuva loko ri ku fikisa endhawini ya rona u ta kota ku khandziya thekisi ku ya endlwini hi yo mhaka bazi navusiku a ri hlayisekanga.

Ku va ni hlula mhaka yo karhala ngopfu patwini lexi ni fanekele ni xi endla ni fane ni va na ku wisa kou leha loko ni kume nkarhi or ni va ni ku tlela ko leha loko ni kume nkarhi loko ni ri epatwini ni fane ni va na mati ya mina ya ku hi minkarhi hinkwayo loko ni twa ni karhele ni nwa mati mati lama ma ta ni pfuna ku ri ma ma matimba ma vuya.

Vuhlayiseki bya ndlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hi laha ku fanekele matrafiki va tirha ntirho wa vona hi ku tshembeka ni vona nga ku hlayiseka ku nga va kona ku nga ri hi ku ba mati tingwenya ti etlela vanhu va hina hi ku swi koxa vutomi byo bya vanhu vo tala lomu mapatwini hikwalaho ka ku va va rhandza ku teka coco matshan'wini ya ku va tirha ntirho wa vona loko va vona movha wu nga hlayi wu nga hanyanga kahle va va na ku tlhava thikithi or va nga wu pfumeleli ku famba epatwini.